Ditlamelwana tse di ka farologana mme di ikaegile gore re bua ka tikologo efe ka kakaretso. Dipetlele le ditleliniki tsa puso tsa tirelo ya botlhe tse di fang melelo ya kalafo le ditlhatlhobo bakwalo ba pholo, bagodi ba itemogelang go palelwa ke go iketleletsa ba thusiwa ke bakwadi mo malapeng. Thuso ya dipolotiki tsa bogodi, ditlamelo tsa go thusa bagodi ka dijo, madi a pension-e, le ditirelo tsa loago dikgaolo tsa boitekanelo go thusa bagodi ba ka itemogelang mathata a mmele kana a monagano, thuto ya boitekanelo, dikopano tsa bogodi mo di kerekeng , kana community centres tse di ba rutang ka go iphemela mo malwetsing, thulaganyo ya dijo le go itshidila mmele.

Melemo ya gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa. Tlhokomelano ya botsalano le kutlwano ya lelapa, bagodi ba ikutlwe ba ratiwa le go tsenngwa mo matshelong a malapa a bone go fokotsa maikutlo a go ikobonya, go se amogelwe, le go dula bale esi. Boikanyego le boitshepo, bagodi ba ikutlwa ba iketlile mo tikologong e ba sa e itseng, go bonolo go ikamanya le bana, ditlogoloana, le balosika. Dipolotiki le ditshenyegelo di a fokotsega, go ba tlhokomela mo lelapeng go ka se je madi a mantsi jaaka fa ba le mo ntlong ya tlhokomelo ngwana ya bofelo e a tlisitseng seriti batho ba le bantsi ba batla go fetsa bophelo ba bone mo lapeng eseng mo mafelong a seng a bone.

Tumelelong ya setso, bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi ba bone ba ba tsofetseng. Ee, ke boammaaruri gore go tlhokomela batswadi ke maitshwaro a tlotlo, le fa go ntse jalo, bana ba bangwe ba tshela kgakala le batsadi mo mafatsheng a sele kgotsa mo metseng e mengwe. Go tlhokomela batsadi ke maikarabelo a botshelo mme re tshwanetse go lemoga gore ka dinako tse dingwe go tlhokega thuso e e kgethegileng. Setso se re batsofe ba tshwanetse go nna le bone mo malapeng go fitlha tlhokofala le fa re rata mo pelong ga go kgonege ka gale, batho ba ba neng ba le botlhokwa mo malapeng jaanong ba tshwere ke bolwetse jwa monaganong kgotsa ba tlhoka tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi.

Tlotlo le boikarabelo mo setšhabeng, mekgwa ya botshelo le tirisano mo ya setšhaba, go kgobega mo ditlhatlhobong tsa botshelo, kabelo ya bo mme le botlhokafatsi, kakanyo ya Modimo le setho, mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ka bopa maikutlo ka go tlhomamisa tlotlo le kemonokeng ya batsofe, bo ntsha fa tlhokomelo e le maikarabelo a lelapa la setšhaba.

Seabe sa lelapa, boikarabelo jwa moso, kutlwano ya meleko, tlotlo ya bagolo. Mo ditsong tsa bophirima le lefatsheng le le atlegileng bongwe jwa motho go ikemela ka madi, seabe sa setšhaba tirisanommogo, ditso di akaretsa batho botlhe, bogosi le borai jwa semoya mo setšhabeng sa mafatshe a ntseng pele dikarabelo tsa puso, ditlhopho tsa botho.

Puso bagodi ba ba nang le dingwaga tse di fetang sixty five ba amogela pension ya puso go le gantsi e le madi a selekano se se rileng kgwedi le kgwedi. Tsa botsogo, bagodi ba fiwa ditirelo tsa botsogo mahala mo dipetleleng le ditleliniki tsa puso, tirelo ya badiri ba ditirelo tsa setšhaba bagodi ba ba kopanya le social and community development officers mo kgaolong ya bone gore ba thusiwe ka thuso ya dijo, boemedi mo ditirong tsa puso, tlhokomelo fa ba sena losika. Mo mafelong a mangwe bagodi ba kgona go kopanela mo mekgatlhong ya bagodi kgotsa mafelo a ba kgonang go kopanela ditiro, go ja, go bina, le go bua go bopa kutlwano le maitemogelo a botho.

Mafelo a tlhokomelo ya bogodi ke SOSOH center Sero Pitse ya botshelo lobatse, God's Grace, Elderly Home Gaborone, Mafung Elderly care ka Francis town, Home based care programms mo metsing emeng. Ditirelo tse di filweng ke dife? Dijo, bolwetsi lefelo la borobalo, go tlhatswa le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, boitapoloso. A ditirelo di a duelwa? Nnyaa, Mafelo a puso? Nnyaa, Mafelo a poraefete? Ee, a duelwa, Home based care? Nnyaa, gantsi ke ya mahala kgotsa e tsamaisiwa ke NGO's or di diphuthego.

Ke akanya fa thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya tlhokomelo ya batsofe e na le maiteko a molemong mme e sa lekaneng ka botlalo, mathata a bonalang ke mafelo a tlhokomelo ga a lekana, bagodi ba le bantsi ba nna ba le nosi ba tlhokomologwa, e ka tokafadiwa jwang go, aga mafelo a tlhokomelo mo kgaolong ya nngwe le nngwe go oketsa pension-e kgotsa go tsenya di dijo or-re dipampiri go ruta ba lelapa le setšhaba ka tlhokomelo ya ba bagodi ka kakaretso. Thulaganyo ya puso e na le motheo o o siameng, mme e tlhoka go katoloswa le go oketsa boleng gore bagodi ba nne le botshelo jo bo atlegang jo bo bo bolokegang.

E neela bagodi madi a motheo a botshelo go reka dijo, diokobatsi, diaparo kgotsa, dilo tse di botlhokwa tsa letsatsi le letsatsi, e ba thusa go ikutlwa ba ikemetse, e fokotsa boikutlo jwa go ikaega ka bana kgotsa ba losika, e tokafatsa boitekanelo jwa mogopolo fa mogodi a itse gore o na le madi a mo tshegetsang, o ikutlwa a se sireletsegile le go sa tshwenyege thata. Kamego e seng ke ile ka ntlha ya ditlhotlheletso seleleke sa pension-e se kwa tlase, madi a a fiwang a ka se lekane go akaretsa dilo tsotlhe tse mogodi a di tlhokang segolobogolo fa a sena ba mo tlhokomelang.

Dipego tsa motheo pension e fiwa ke puso ya Botswana mo bathong botlhe ba ba dingwaga di fetang sixty-five, ga ikaegile ka gore motho o berekile kgotsa jwang ke tshwanelo ya botlhe. Fa o dira kopo, o tshwanetse go nna le omang, setshwantsho, mafelo a mangwe a ka e kopa, dikgang tse di netefatsang dingwaga tsa gago gantsi di bonwa mo o mang, fa o le mo-immigrant yo o nang le ditshwanelo o tshwanetse go nna le residence permit e e bontshang gore o dula mo Botswana sentle. Tsela ya dira kopo e tela office ya social and community development e ka nna mo kgotleng ya go ya gago kgotsa mo council office.

Kamego e e siameng e fokotsa morwalo wa dijo le ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, e thusa batlhokomedi go se tshwenyege thata ka ditshenyegelo, e naya bagodi seriti le boikemelo, kamego e fokolang fa pension-e e le kwa tlase, morwalo o sala mo lelapeng go ka tlhoka ditirelo tse di oketsegileng ga o go oketsa kgatelelo mo batlhokomeding ba ba sa thapiwang, pension e thusa ka go fokotsa morwalo wa madi mme fa e sa lekaneng lelapa le santse le tshwara bokete jwa tlhokomelo.

Dingwaga tse di emela go tsofala ka semolao mo go tsone di dinageng tse dintsi ke dingwaga tse di tlwaelegileng tsa go emela go tlhokomelwa ke batho ba bangwe le go thibela motho go tlhoka botshelo jo bo siameng. Go fitlha ngwaga wa sixty-five, motho o lebega go nna le bokgoni jwa go bereka kgotsa itirela ka bo wena. Dingwaga tse di tlhomphiwang go netefatsa gore pension-e e amogelwa ke batho ba ba tlhokang tshegetso ya madi ka ntlha ya go tsofala fa ba sena bokgoni jwa go itirela ka bo wena .

Go oketsa ditirelo tsa mobile clinic go rulaganya dipetlele tsa mobile tse di tsamayang mo metseng le mafelong a kgakala gore batsofe ba kgone go bona kalafo fa ba le gaufi. Go tsenyetsa ditshenyegelo tsa dipalamo moputso , go oketsa ditirelo tsa mahala mo dipetleleng tsa setšhaba, go rotloetsa dikamano pakeng tsa mekgatlho ya setšhaba le dipetlele, go ruta le go tlhotlheletsa malapa a le baagi go thusa batsofe ka go dira tse re tlisa tsholofelo ya gore batsofe botlhe ba ka fitlhelela tlhokomelo ya botsofe e e siameng.